Re ne ra tlogela ka masa ke na le tsala ya me. Mo tseleng re ne ra ke pula e kgolo re a nna mo beseng re opela le batho re , go ne go le monate ga ke kitla ke lebala.

Go botlhokwa go lekola mabili le engine-e, dipetoro, mabone, mafura le dipholo tsa polokelo gore di siame. Seno se thusa go fokotsa kotsi mo tseleng.

Ke ka naya dibese sekala sa seven to ten, di thusa batho ba le bantsi go fitlha kwa mafelong a ba yang kwa go one ka madi a kwa tlase. Mme mathata a le mmalwa a akaretsa tiego, go tlala ga batho le tshwanelo e e kwa tlase ya ditilo. Ke naya palo eno ka gonne le fa go na le ditlhotlheletso tse di seng monate mo kakaretsweng di tswelela go nna le seabe se segolo mo phitlhelelong ya dipalangwa.

Bokebekwa bo ama pabalesego ya baesekele le batsamai. Dikgwetlho ke go tlhoka ditsela tse di kgethegileng, mabone le dipontsho. Ditharabololo di akaretsa go aga ditsela tse di kgethegileng go tsenya mabone le thuto ya pabalesego mo ditseleng.

Mo tikologong ya me dipalangwa tse di akaretsang bagodi ke dibese tsa setšhaba tse di nang le mafelo a a botoka a go nna le thuso ya go tsena le go tswa mo beseng. Fa di sa lekanela go ka thusa go nna le dipalangwa tse di kgethegileng tsa bagodi tse di na leng thuso ya bana ba bagodi le mafelo a a babalesegileng.

Ke kile ka ja kwa letshokong la metsi jaaka kwa letsheng kgotsa lefelong la boitapoloso. Ke kile ka palama mokoro le sekepe se senye e le maitemogelo a monate mo metsing.

Ke kile ka bona dilo tse di sa itumediseng jaaka go lopa madi, go itaya modimo o o kwa godimo le batho ba ba sa tlotlegang ba bangwe ka go emisa fa di . Dilo tseno di dira gore leeto le seke la nna monate.

Go dirisa dithekisi go bonolo ka gonne di fitlhelela mafelo a mantsi. Le fa go ntse jalo ka dinako tse dingwe go ka nna le mathata jaaka go tlala, go ema lobaka lo lo leele kgotsa bakgweetsi ba ba sa intshwareleng sentle. Le fa go ntse jalo ke mokgwa o o tlwaelegileng o thusang batho ba le bantsi.

Ditlwaelo tsa setso le tsa loago di ama tsela bapalami ba itshepegileng ka yone, ba bo itshepisa ka yone le dilo tse ba di lebeletseng mo tirisong ya diterene. Mo ditso dingwe bapalami ba lebelela tlotlo, boitshepo le pabalesego mme ba solofela ditilo tse di phepa, go seke ga tsholwa dipuo tse di sa siamang le go amogelwa ga bopelonomi.

Dikepe tse di rwalang dithoto di lebanwa ke dikgwetlho tse jaaka go emisiwa ga dithoto ditshenyegelo tse di kwa godimo le diphephetso tsa tikologo. Ditirelo tse dintšha tsa boemakepe, di-logistics tse di rulagantsweng sentle le thekenoloji jaaka tsamaiso ya dijithale le botswerere jwa data di ka tokafatsa lebelo, pabalesego le bokgoni jwa dikgwebo mo lewatleng.

Gore o nne mokgweetsi wa sefofane o tshwanetse wa dira dithuto tsa Maths, Science-e le English-e mo sekolong se se golwane. Morago ga moo o kaya kwa sekolong sa thuto ya difofane go bona lengolo la borai. Mo Botswana, dikolo tse jaaka International Aviation Solutions le Botswana Civil Aviation Training Center di ruta thuto eno.

Go ka tokafadiwa ka go tsenya ditilo tse di bonolo, dikgoro tse di na leng dipholo, ditheko tse di fokotsweng le go ruta batlhagisi ba ba dipalangwa go thusa bagodi ka bopelonomi.